Okokuqala, ukuba ngumfama kufuna uthando kwezolimo, uze uthi ke ngoku uma sowuthanda ezolimo kubaluleke kakhulu ukuba ufumane iincukhacha ezithe vetshe ngezolimo. Uphinde futhi ufunde kakhulu ngezolimo ngoba exesheni langoku izinto zitshintshe kakhulu, ngoku kubalulekile ufumana ulwazi oluthe vetshe.

Njengomfama xa iinkomo zakho ziphawulile iye incede kakhulu loo nto. Kufana nasezilalini, mos ukhe ubone uma sithatha iinkomo sihamba nazo sizikhapha sizisa ediphini. So iinkomo ziye zithi uma zifika pha ediphini mos kuneenkomo ezininzi from elalini so eyona ndlela yobona ezakho iinkomo kukuziphawula. Ngoba iinkomo mos uma zifika zingena ediphini zingena zonke ngokulandelelana, so kuye kube lula uba ubone ezakho iinkomo uma zidibene nezinye iinkomo. So iyinto ebaluleke kakhulu indaba yophawula kweenkomo zakho njengomfama, ewe.

Impilo yomhlaba ibaluleke kakhulu kwezolimo. Ngoba umhlaba apho sityala khona iziqhamo zethu nguwo ozosipha ii-results ezi-positive okanye ezi-negative. Kungako kubalulekile uba uma uzotyala uqale ujonge umhlaba wakho uba ukwisimo esinjani na ngaphambi kokuba utyale izityalo zakho.

Andinoziva kamnandi, ngoba izilwanyana zasekhaya ezinjengeehagu zinelungelo lokuba nendawo yazo yokuhlala nokulala, hayi endlini wehlala abantu. Ke ngoku ndisitsho nje kubalulekile ukuba ii-livestock zasekhaya zenzelwe indawo yazo ephephileyo yokuhlala nokulala.

Okokuqala, njengomfuyi weegusha kubalulekile uba ngamaxesha wonke wenze sure uba apho kuhlala khona iigusha zakho kucocekile ngamaxesha wonke. Futhi kubalulekile uba iigusha zakho zitye ukutya okunesondlo uzokwazi nomzimba wazo ukulungela ukulwisana nezifo ezisemzimbeni. And futhi kubalulekile uba iigusha zakho uzise ediphini ngamanye amaxesha ukwenza sure uba ziklini.

Ulwazi le-climate change ndinalo kancinci. Kodwa ndi-aware uba zikhona iindawo apho othi ufunde kuzo ukuba ukwazi uhambiselana notshintsho lwemo yezulu uma kuza , njengomfama okanye njengomfuyi zikhona iindawo ongathi uye kuzo uyothola ulwazi oluthe vetshe ngemo yezulu.

Ufuya iihagu kungabukeka kulula kodwa kunzima ufuya iihagu, ukufana nje nenye imfuyo yasekhaya. Funeka ngamaxesha wonke wenze sure ukuba ihagu apha eyadini inendawo yayo, inendawo yayo apho isela khona amanzi, apho ityela khona, apha ilala khona. Funeke futhi wenze, uqinisekise uba ihagu ikhuselekile ngawo wonke amaxesha kwizifo ezithile zemfuyo. Funeke wenze sure uba iihagu zakho uyazisa futhi ediphini.

Ezinye zamanye amazwe eziye zithenge iziqhamo apha eMzantsi Afrika yiNetherlands, futhi neAmerica i-USA, naseEurope eLondon.

Itswele ngokucinga kwam ulityala egadini yakho ekhayeni, lisetyenziswa ngokuthi sipheke ngalo. Xa sipheka endlini silungisa izidlo zasemini okanye ebusuku siya sipheke ngalo.

Izityalo ezininzi azimili kunyaka olomileyo, kodwa ke kuye kube nezinye izityalo okwazi ukuzityala ku-all season. So izityalo ezinjalo ziye zimile kunyaka olomileyo, kodwa zincinci kakhulu. Izityalo ezininzi zifuna unyaka omhle.

Ndicinga uba abantu abaninzi xa benokufundiswa ngezolimo, umntu aqale ngokuba negadi eyadini apho ahlala khona, igadi encincane, asoze kube neendinga zoba kutyiwe izilwane zasendle. Uba wonke umntu angatreyinwa ngokuba negadi emva kwendlu apho ahlala khona.

Ndingamcacisela kabanzi ngokubaluleka kokuhoya iqabane lakhe. Ndingamcacisela futhi nokubaluleka kokuba athathe iqabane lakhe alise ediphini ukuze likhuseleke kwizifo zezilwanyana.

Ndicinga ukuba iindlela zokuphawula iinkomo zininzi. Xa ndiyicingayo ngoku ndicinga uba iinkomo zingaye ziphawulwe ezindlebeni, uyabona? Okanye zifakwe amacici afanayo eenkomo apha ezindlebeni, okanye ziphawule ezinyaweni zazo.